Ngingahlela izifundo ezivumela abantu ukuba bathuthukise amakhono abo, ezemidlalo. Ngihlele imiqhudelwano yemidlalo yendawo ukuze abantu babambe iqhaza. Ngifake izinkundla, amajimu noma imishini ethuthukisiwe. Ngiqhube izinhlelo zokuxhasa abadlali abasha.

Imicimbi idala amathuba okuthi izakhamizi zihlale zisebenzisana, kuhlonishwe izinkolo nezizinda ezihlukene. Izivakashi namathuba emisebenzi nezinzuzo ezivela kumakhono nezindawo zokuhlala zithuthukisa umnotho. Ukubamba imicimbi ethuthukisa isithunzi sezwe kuholela ekwandeni kwemisebenzi yezokuvakasha.

Ngingafaka izici zokuxhumana. Ukuxhumana kwabelana ngomuzwa, izinkundla zokuxoxa kanye , izinsiza zokuthengisa, amabhizinisi okufanele abalandeli bathenge imikhiqizo yeqembu, ubuchwepheshe okuthuthukisayo, i-VAR, izithombe ezingu-three sixty degrees kanye ne-live streaming. Ukuqeqeshwa nokuqwashisa izinhlelo zokufundisa abalandeli, ukuhlola ukuqeqeshwa kweqembi, izinsiza zokusekela, i-chat box noma iziteshi zokuxhumana ezibhalwe kahle, izinkundla zomphakathi, ukuba imicimbi yokukhumbula kanye nemicimbi yephrojekthi yeqembu.

Ngingabakhuthaza abafundi ngokubonisa ukubaluleka kokuzikhandla. Uma besebenza kanzima, kubalulekile ukubakhombisa ukuthi imizamo yabo ibalulekile futhi izoba neqhaza empumelelweni yabo. Ngibheke izinhloso eziphusile nezibheke phambili, okubandakanya amakhono athile okufanele athuthukiswe. Lokhu kuzobasiza bazi ukuthi bafuna ukufinyelela kuphi. Ngiphinde ngibanikeze iy'mpendulo eqondile futhi enempilo, ngokuqondisa kahle lapho kudingeka khona, ukuze bakwazi ukuthuthukisa izici ezidinga ukunakekelwa.

Izikolo zingafundisa abafundi ukuphatha isikhathi esichithwa kumdlalo ye-inthanethi futhi bafunde ukubaluleka kokuphila ngokulinganisela. Sebenzise imidlalo yokucabanga kanye nezifundo zomzimba ukuze kuthuthukiswe amakhono engqondo kanye nempilo. Bafake izikhumbuzo zokuphumula phakathi kokudlala ukuze kugwenywe isikhathi eside eskrinini. Kuhlelwe izikhathi zokuzivocavoca ezihlanganisa umdlalo nomzimba ukuze kugcinwe impilo. Kuphindwe kuhlelwe imithetho yokuphatha isikhathi eskrinini ukuze kube nebhalansi phakathi kokufunda nokudlala.

Ukuhlela imicimbi yamasiko ngesikhathi semicimbi yezemidlalo. Ukukhuthaza izivakashi ukuthi zivakashele izikhumbuzo nemvelo njenge-Kruger National Park. Ukunikeza izintsha zendabuko nezohwebo zemvelo. Ukuhlela izinkulumo nezifundo ezihlobene nemvelo nezinkolelo. Ukusebenzisa izithombe zezemvelo zemasiko ukuze zithokozise izivakashi.

Iqembu lamu engilithandayo, ama-Springboks. Ama-Springboks baqala ukudlala i-rugby eminyakeni engaphezu kwekhulu futhi baqala ukuncintisana kumqhudelwano wamazwe ngamazwe ekuqaleni kwama-nineties. I-Springboks baphumelele kwi-Rugby World Cup kathathu, yingakho abadlali balo bengapheli emlomeni. Ngo-nineteen ninety-five, bawina, baphinde bawina ngo-two thousand and seven, futhi nango-twenty nineteen. Ngo-nineteen ninety-five, yilapho iNingizimu Afrika yawina khona i-Rugby, ngaphansi kuka-Frans Erasmus. Yayingumsebenzi ophawulekayo njengoba kwakuwukuphumelela komhlaba wonke ngemva kokuphela kobandlululo lwepolitiki. I-Springboks bahlale bephuma phezulu emdlalweni yokucintisana kuhlanganise nomqhudelwano omkhulu ne-All Blacks, eyaziwa nge-New Zealand.

Ngikhule ngiwumuntu ongathandi indlela abukeka ngayo emzimbeni, bengizibuka njengomuntu okhuluphele. Kulokhu ngaqala ukugijima emgaqweni, kuthuthukise kakhulu impilo yomzimba wami futhi kwehlise nongxizelelo nemicabango emibi. Ngiwumuntu nje manje ohlezi egqugquzelekile.

Ukuzethemba, ukubambisana, ukuthobeka nokuphatha ukungaphumeleli ngoba imidlalo iphinde ifundise ukubhekana nokwehluleka, izifundo zokuphatha isikhathi namandla okuxhumana.